Uma umphakathi unabantu abezinhlanga ezahlukene, imisakazo yomphakathi idlala indima yokufundisa kanye nokwazisa abantu ngamasiko abanye abahlali ngokudlala izinkomba zezilimi nezinhlanga ezahlukene. Lokhu kugqugquzela ukuhlukahluka kanye nokubandakanya.

Esikhathini esiningi, ukwebiwa kwemininingwane ebucayi kwenzeka uma ngabe amakhasimende, amabhange kanye nezinye izitolo ephisana ngemininingwane yabo engasese ezigebengwini. Lokhu kungenzeka ocingweni noma kuma-emails. Okuvimba lokhu, amakhasimende kumele bafundiswe ngobungozi be-phishing, kanye nezinye izindlela ezisetshenziswa izigebengu, ukweba imininingwane ebucayi.

Uhlobo lomculo engingashintshela kulo kungaba wumculo we-Jazz noma i-Classical Music.

Indima edlalwa imisakazo yomphakathi, ukusakazwa kwemcimbi yasemphakathini nezindaba ezenzeka khona emphakathini. Enye into futhi ukusakazwa kwemicimbi yomculo noma imibukiso noma okusuke kwenzeka emphakathini ngaleso sikhathi, njengemihlangano ehlanganisa abantu basemphakathini. Okunye futhi okubalulekile, indima edlalwa imisakazo yasemphakathini ukuthi isakaza izindaba ezithinta umphakathi wendawo, kanye futhi nokufundisa imiphakathi ngezinto ezibalulekile noma mhlampe khona izimemezelo ezibalulekile, ekudinga ukuthi zifinyelele ebantwini basemphakathini.

Amaciko afana njengabaculi bangafinyelela izithameli ezintsha ngokukhuthaza abalandeli babo ukuthi babelane ngokuthunyelwe ama-posts futhi nomculo wabo ukuze bakwazi ukuthi bafinyelele izethameli ezintsha. Bangakwenza lokho ngokusebenzisa abalandeli abasuke sebenabo vele ukuthi bafinyelele abanye abalandeli abasha.

Ngingasungula ulayini ovulekile locingo lapho amalungu omphakathi angabika khona nganoma yiziphi izindaba zakamuva noma ulwazi abacabanga ukuthi lubalulekile emphakathini. Lokhu bangakwenza ngokushaya ucingo noma ngokuthumela imibhalo nama-note ezwi ey'nkundleni zokuxhumana kanye futhi nangemilayezo.

Isevisi yesimo sezulu yaseNingizimu Afrika, phecelezi i-South African Weather Services nezinye izinhlangano, zinolwazi ngezibikezela zesimo sezulu nsuku zonke futhi zibuyekeza njalo. Ningasebenzisa lezo zibuyekezo nsuku zonke ukuthi ngibuyekeze abalaleli njalo ngamahora amathathu ngesimo sezulu ngoba kwesinye isikhathi isimo sezulu siye sishintshe esidlangalaleni, kungaziwa ukuthi lokho kubangwa yini.

Yebo, amanani edatha ayabiza eNingizimu Afrika, abiza kakhulu. Lokho kudala ukuthi abantu abaningi, abantulayo noma abantu abangasebenzi abakwazi ukufinyelela ulwazi njengolwazi lwemisebenzi kanye nezinye izinto ey'balulekile njengezindaba zezwe, iy'ndaba zasemiphakathini yabo ezigxila ney'mpilo zabo.

Izindawo ezine-Wi-Fi emphakathini zibalulekile ngoba le zindawo zisize abantu abangasebenzi, nalaba abangenalo, idatha nalaba abantulayo, ukuthi bakwazi ukufinyelela ulwazi olubalulekile, kuyabasiza nokuthi bafake iy'celo zemisebenzi kanye nezinye izinto ezibalulekile ezifana nemifundaze nokunye futhi okubalulekile.

Ukusakazwa kwesimo sezulu kubalulekile ngoba kusiza abalaleli ukuthi bakwazi ukuhlela izinsuku zabo kahle mayelana nesimo sezulu sangalolo suku, bayakwazi futhi ukuthi bahlele nezinhlelo zokuhamba nezinto abazoyidinga ngalolo suku, noma ngaleso sikhathi abayobe behamba ngaso.